Ee, nka akantsha merogo e mengwe e e sa itsegeng thata ka gonne e tla dira gore re itekanele re be le bophelo bo bo siameng marapo a rona a mmele a be a siame le masole a rona a mmele a kgone go nna mo maemong a a itekanetseng re seke ra tshwarwa ke malwetse a le mantsi.

Go jala diapole go kgotsa dipanana go tlhoka mmu o o nonneng le metsi a le mantsi le nako e telele gore di kgone go maungo a a monate a tla dirang gore o kgone go a ja ebile o kgone go rekisetsa le batho ba bangwe.

Ditamati di simolola go jalwa ka peo, fa setlhare sa tamati se simolola go gola o se tsaya o se beya mo tshimong e e bulegileng. Fa nako e ntse e ya setlhare sa gago se tlile go gola fa o se jadile mo mmung o o nonneng ebile o nosetsa ka metsi ale mantsi 'tsatsi lengwe le lengwe. Fa ditamati tsa gago di butswitseng o tlile go thekga ka kelotlhoko gore o seke wa senya mobu wa gago wa setlhare sa tamati.

Rooibos e jalwa mo mmung o o kgethegileng, o o nosetsang ka letsatsi le o nonofileng. Setlhare sa rooibos fa se gola se tsa teng di a kgathiwa di beiwa mo letsatsing gore di kgone go oma. Fa setlhare sa teng se omile di a phuthelwa mme di ya go silwa go diriwa matlhare a tee ya rooibos. Fa e tshelwa mo koping ya tee e nna tee e monate ya ga rooibos.

Rooibos e na le melemo e e boitekanelo mo mmeleng ya rona, e kgone go re thusa go sela dijo sentle mo mmeleng wa rona e thusa gape le gore re kgone go robala botoka le gore e bolae di-acid-e le go gafola le sukiri e leng mo dijong tse re di jang mo mmeleng wa rona gore di seke di a tshilafatsa mmele ya rona kgotsa go tlhagafatsa masole a rona a mmele.

Dikgwetlho tse balemi ba rooibos ba lebaganeng le tsona ke gore ya ntlha e ka nna mmu o o sa itekanelang, yo o sa nonang, yo o ka bolayang dijalo tsa rooibos di fela di sa gola mo nakong e e rileng le go tlhokega ga metsi ka nako e e rileng lefa peo e le e nnyane gore e ka lema dijalo tse dintsi. Ba ka thusana ka go rarabolola bothata jo ka go thusana go tlhokomelana le go neelana dithuloso tse dingwe tsa go lema gore ba kgone go ba ngatana e le nngwe ka go dira tiro e le nngwe.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemi ba maungo ba lebaneng le tsone ke gore go na le balemi ba le bantsi mo nageng ya rona ebile go fitlhela kwa mmarakeng wa maungo ba na le batho ba bona ba ba rekang maungo ko go bone mme balemi ba bangwe ba feleletsa ba sa kgone go rekisa maungo a bona a feleletsa a bola kgotsa go se ope o a batlang maungo ao ka nako eo.

Maungo a a omisitsweng, maungo a tlhago, maungo a mebala-bala le maungo a a bolokilweng sentle.

Maungo a apolo, banana, namune ke maungo a loreng a le goreng a monate a dira gore masole a rona a mmele a dire sentle. Maungo a a setlha jaaka merogo a dira gore re kgone go ba le mmele e nonofileng le gore re kgone go dira sentle le monagano wa rona o kgone go dira sentle.

Morogo wa letlhare, dinawa di le tala ka gonne di bonolo go di jala mo mmeleng wa rona, di tlhokomelwa di netefatsa gore masole a rona a mmele a nonofetse ebile a tiile go lwantsha malwetse.

Dithoro le mabele di botlhokwa thata ka gore di kgona go thusa go dira dijo tse di farologaneng, di na le phepo e e di netefatsa gore maphelo a rona a nna a siame ebile a nonofetse ebile ke motheo wa dijo le maatla mo matshelong a rona.

Wine ke temo e e farologaneng thata, e e tlhokang tlhokomelo e e tseneletseng mme e.

Tlhagiso ya letsatsi le le siameng, letlalo la letsatsi go netefatsa gore dijalo di a gola, metsi a a itekanetseng, tlhokomelo le peo e boleng jo bo botoka.

E thusa ka go tsweletsa tikologo ya tlhago le go thibela tshenyego ya mmu le go boloka mefuta e mentsi ya ditshedi.

Mabele a fa maatla mme dinawa di thusa go boloka le go oketsa di fa maatla, di na le diporoteini le di-fibre mo dijong, di-mineral-e di tsweletsa bophelo bo bo itekanetseng le bo bonolo.

O tlile go tlhoka metsi a le mantsi, boemo ba letsatsi bo bo siameng le phefo le mmu o o rileng o nonofileng.

Puso e thusa gore o kgone go robala sentle, e dira gore monagano wa gago o dire sentle ebile thata e tsweletsa pelo le mmele gore o dire sentle masole a gago a mmele a koafale.

Rooibos e ka dirisiwa mo dijong jaaka jeme le matute mme gape e a dirisiwa le mo di-cream-ing tsa letlalo go netefatsa gore letlalo la gago le ntse sentle gape le mo ditlhareng tsa go nwa ke balwetse gore masole a bone a mmele a dire sentle ebile a lwantshe le malwetse a bone.

Merogo e e omisitsweng e oketsa di-mineral-e mo mmeleng ya rona le merogo e tlhagiswang ka juice e dira dijo gore di nne le tatso e monate, merogo e e kopanngwang le diphiri e oketsa phepo le tatso e monate thata mo dijong tsa rona.

Morogo wa letlhare jaaka spinach-e e thusa thata ka di-mineral-e mo mmeleng ebile o nna le maatla, dinawa tse di tala di thusa go netefatsa gore mmele wa gago o monate mme di bonolo go dira dijo tse di farologaneng.

Kgolo ya thekenoloji e ama temo le kgwebo ya maungo ka gonne e dira gore batho ba le bantsi ba kgone go nna le dikgwebo, ba dire madi gore ba kgone go jale malapa a bone ebile thata thata e fokotsa ditshenyegelo mo ebile e tlhagisa le botlhokwa jwa tlhagiso mo nageng ya rona.